Ukungabi khona kweemali abantu bangase bakhathazeke kuvele ukuthi akukho iinsetjenziswa ezaneleko.

Ukungabi kweemali abantu bangase bakhathazeke ukuvela ukuthi akukho iinsetjenziswa ezaneleko.

Ukuqinisekisa ubufakazi nokugandelela kukarhulumende imikhakha eyihloko yenza umthetho avamise ukuba libizo onoburholi bukarhulumende.

Ngokungabi namathuba aneleko ezinye iindawo zingasi zingabi ziindawo ezaneleko ngokukhamba kweenkoloyi ze-ambulensi lokhu kwandisa isikhathi sekufika.

Iye, ingayiphungula khulu imijeje emtholapilo begodu abantu bangathaba khulu bona kungayenzeka into efana naleyo njengabogogo.

Lapho kumele kusolwe abantu bemtholapilo ngombana azange bakghone ukutjheja abantu ngesikhathi.

Ngombana iimbhedlela zikarhulumende abanengi babo nabaya emtholapilo abatholi itjhejo elaneleko kunokuthi batjheje khulu.

Iimbhedlela ezizijameleko ezaziwa ngokuthi yigameko zangamalanga begodu ziqalisa amakghono.

Kungaba kumbi khulu ngombana ekufuze into bayithome bayenze okubo bakutjheje bakubone bonyana ikingakho yini begodu uphethwe yini.

Vane zirhabele lapho kuvele ihlekelele khona.

Vane zijarhele ukuya lapho kuphephe khona.

le ihlathulula bonyana ziinsebenzi.

Awa, akukavumeleki bonyana kubizwe umcimamlilo lokha nawumlilo nawumncani. Umcimamlilo umbiza bonyana sekunzima khulu umlilo mkhulukhulu.

Basebenzisa iindawo zokuhlangana basebenzise ubufakazi bamaphepha.

Iye, lingalumatha kutjhe iinkoloyi ngombana utholukuthi ikoloyi iphuma ipetroli.

Singabasiza imicimimlilo ngokuphuthuma ukuze imikhukhu eminye ingatjhi.

Kungafuneka ukuba uqalisise bona kunombono onjani emsebenzini wokwakha umlilo ekhitjhini.

Ngingaqinisekisa bona akuvuzi ipetroli nofana ezinye izinto ezitjhisako ezingenza kubelula ukuthi umlilo ulumatheke.

Into engingayenza ngingazama bona umphakathi sihlanganyele sithole amabhakede wamanzi sikghona ukucima umlilo.

Singathoma ngokubapha izambatho sibaphe begodu nemali sibalilise ngayo sibasize ngokhunye ebakudingakho.

Angikakavumeleki bonyana ngicime umlilo kodwana ngesimo sakhona ngingazama bonyana ngithola amanzi wokucima umlilo.

Ngingamkhalima ngokuthi into leyo ayenzako iyingozi khulu emphakathini begodu iyingozi nakuye into engamyelelisa yona kobonyana akhambe ayoku-report ku-ESKOM bonyana bamrhelebhe.

Umlilo ubangelwa yigezi awucinywa ngamanzi amanzi ngombana asiza umlilo ukuthi uqhubekele uvuthe khulu.

Ngiqinisekisa bonyana ayiphumi ipetroli nofana i-oyili.

Kufanele kube nesicimamlilo esisebenza kuhle esigcweleko begodu esisebujameni obuhle begodu kube nomnyango ophuthumako.

Umphakathi ungasebenzisa izindaba imidlalo nofana ingoma ukuze afundisa abantwana ngobungozi bomlilo.

Iinkhukhula lizulu elikhulu khulu eliza ngamandla.

Iinkhukhula lezi vane zibe eendaweni ezifana naKwaZulu Natal la khona kugcwele khona imilambo namadamu.

Iye, kungaba nobungozi ungakhamba ungakhamba ngamanzi begodu uhlongakale.

Iye, kuqakathekile ukuthi sibase emitholapilo ukuthi bathole isizo ngombana amanzi wezulu ayagulisa begodu aphathisana nomgomani.

Ngingahlangulwa ngimtjele bonyana angarageli phambili abuyele emuva.

Kumele uphathe ijazi begodi uphathe nesigujana samanzi wokusela.

Ekufanele sikwenze singabawa iinkoloyi zomphakathi nofana iinkoloyi zabomakhelwane bonyana sirhelebhe umuntu umuntu lo owephasi.

Okumele bona asize ngurhulumende.

Iye, ingakghona ukusiza i-GPS ufike lapho endaweni ofuna ukuya khona.

Awa, akukakatelelwa bonyana basebenzise iinkhandelambeleko ngombana abanye tholukuthi aziphathe ngendlela elungileko sibabantu asiphatheki ngendlela efanako.

Awa, ngiphikisana nekolo yesintu ngombana iinkhandelambeleko zirhelebha bonyana ungatholi abentwana.

Ngicabanga bonyana kutlhayela kweenkhandelambeleko ngombana suke zingekho.

Iinkhandelambeleko yinto evikela bona ungatholi abentwana abanye bayibiza bonyana yi-injection leyo ivikela bonyana ungatholi abentwana.

Kuqakathekile ukutlhogomela abantu abalupheleko, ngombana suke bakhulile bangasakghoni ukuzenzela abasanawo amandla amakhulu ukulingana njengathi.

Ubudisi bakhona ukuthi kumele sihlale sinabo elinye nelinye ilanga, esinye nesinye isikhathi ngombana bahlala badinga usizo.

Imiphakathi ingabasiza ngokuthi ibathengele ukudla.

Kubandulwa ngokuthi bazinikele ngokwaneleko ebantwini abalupheleko.

Lokho kuveza isithunzi kithi abasakhulako.

Umraro wakhona kunobangela ukuthi imali eyaneleko, ayifinyeleli ukuthi bakhe iimbhedlela.

Urarululwa ngokuthi abomakhambangendlwana kube ngibo abakhamba imizi nemizi, lapho kudingekala khona imitjhoga bayise khona.

Lokhu kwenzeka umuntu nakazibona bona isikhwama sakhe sihle khulu.

Isisombululo sakhona ukuthi sikhambe nabantu bomthetho.

I-HIV ihlathulula bona yingogwana yentumbantonga.

I-AIDS ihlathulula bona yintumbantonga.

Uyithola lokha nawulala nomuntu ungakaberegisi ijazi lomkhwenyana.

Ngingamnikela umlayezo wokuthi angacabangi khulu begodu azitjele ukuthi yena uzokuphila begodu ipilo iragela phambili.

Amagadango angathathwa ukuthi umuntu simtlhogomele begodi simyelelise ngokumbi nokuhle, simfundise bonyana ukuziphatha kubalulekile.

Abantu bangaziphephisa lokha nabayenza umseme, baberegise ijazi lomkhwenyana.

Ndlela ezilula ezenza bonyana i-ambulesi ingene lula eendaweni ezimitlhatlhana, ukuthi balilise i-alamu elila khulu ebonakalisa bonyana kunengozi.

Iye, lokho kungaphungula imijeje emide emtholapilo, ngombana abantu bafike ekuseni abatjhejwa ngendaba yemijeje.

Kufanele kusolwe abantu bomtholapilo, ngombana suke bangakatjheji abantu abazele ukugula.

Ngombana zikarhulumende abathathi abantu ngendlela elungileko, ababasizi ngendlela efaneleko.

Iimbhedlela ezizijameleko, iimbhedlela ezizikghonako begodi ezibhadelwako.

Iye, abalaphi bendabuko basathathelwa ehloko esikhathini sanje.

Awa, akukafaneli bona iinhlahla zesintu zifakwe emtholapilo, ngombana zihlukile.

Awa, angikholwa bona iinhlahla zesintu zingakwelapha ukugula kwamalanga la.

Ngingabakhuthaza bonyana lokha nabasela amapilisi, banande basele isihlahla sesintu ngesinye isikhathi.

Iye, ingayenza kukobana kube nebambiswano.

Ukufaka umkhangiso kuma-inthanethi.

Kufuze zibe ngamabhodlelo neempakana njengeehlahla zesimanjemanje, ngombana kufuze bona woke umuntu akghone ukubona.

Iye, kufuze bafundiswe ngokugula okufuna iinhlanhla zesintu.

Iye, kufanele abodorhodere basizane nabelaphi bendabuko, ngombana kwesinye isikhathi angeke bathole irhelebho elilingana nelabo.

Kungaba ncono khulu ngombana suke azi bonyana umuntu lo angathola isizo liphi na.

Angiboni ukuthi kungaba yindlela elungileko ukuthi imitjhoga ihlale ndawonye, kufuze ibeke kwelinye i-side nofana ihlangothi.

Angiboni imitholapilo ibambisane neenyanga nezangoma.

Ukuthi balandele imigomo nemibandela nokuzwisisana.

Awa, lokho kungabonakala kungabi nebambiswano elaneleko.

Abantu abakhulu abaphethe ezakwamaphilo ngibo ebangayenza bona, kungaba nesicinisekiso sokuthi kuyasetjenziswana na.

Angiboni bonyana bangazisebenzisa, ngombana bangacabangela bonyana azikho ngokomthetho.

Zingathengiwa ngobunengi kwazo ziphekelelwe emtholapilo yangaphesheya.

Kungaba kumbi khulu, ngombana umuntu kufuze umtjheje nofana umhlole bonyana uphethwe yini, umnikele umtjhoga.

Sizo elirhabako kulokha umuntu avelelwe yingozi ekulu khulu.

ngokuthi ziyakghona ukurhelebha abantu abagula khulu.

Tjhijino ukuthi iinthuthi azifiki ngesikhathi, ngendaba yokuthi amakhaya akude khulu.

Zenza iinthuthi ukuthi zingafiki ngesikhathi.

Kufaka isibawo ukuthi iinthuthi zifike ngesikhathi.

Iye, ziyafumaneka lokha umuntu nakadinga isizo.

Ngingabafundisa ukuthi kuba lula khulu indlela lokha nayivulekile begodu nayiyihle, ngikho lokho ekwenza ukuthi i-ambulensi ikghone ukungena lula.

Tjhijilo abatjhayeli bama-ambulesi abahlangabezana nabo, uzothola iindlela zingekho ebujameni obuhle.

Indlela encono ngile efana neendlela zemadorobheni.

Iye, eendaweni zemadorobheni bazithola nconywana isizo, ngombana iindlela zakhona zihle khulu begodu ziyakhambeka azifani nazemakhaya.

Budisi khulu ukufumana i-ambulesi endaweni yangekhethu, ngombana indlela yangekhethu zigcwele amatje begodu azikhambeki.

Awa, akakakulungeli ukuthi kungakhanjwa eendleleni ezinganaankotiri, ngombana suke bahlangabezana neentjhijilo, okufana nokuhlangana namatje endleleni.

Awa, akubasizi abatjhayeli bama-ambulensi ukufumana iindawo ezingakahleleki nge-GBS.

Iye, bayawatlhoga ama-ambulensi, ngombana abanye abanazo iinkoloyi.

Awa, alifani ngombana emadorobheni indlela yakhona yihle khulu begodu iyakhambeka.

Kungasiza ukwakhela imiphakathi yemaplasini, ngombana nabo bayalidinga irhelebho nofana isizo.

Into esingayenza singathatha ikoloyi yangengkhaya simuse esibhedlela.

Iye, ingasiza kodwana ungafika ebunzimeni.

Awa, amaziko weencimamlilo akakaneli eendaweni zengkhaya, ngombana kusemakhaya khulu la.

Awa, angicabangi kobana umphakathi ufundiswa ngendlela eneleko, ngombana abanye umlilo abawuthathi ngendlela efaneleko bawuthatha lula.

Bangayeleliswa ngokuthi bangatjhiyi ikerese ilayitile ngendlini.

Kungaba yingozi khulu begodi kulula khulu indawo yemitlhatlhana ilumathe imlilo yoke.